Ndzi tsakela ku tlanga mitlangu eka inthanete na vana van'wana loko ndzi tlanga ndzi ri ndzexe a swi tsakisi kambe loko ndzi tlanga na vanhu van'wana swa tsakisa swinene naswona loko ndzi tlanga ndzi ri wexe a ndzi dyiwi kambe loko ndzi tlanga na vanhu van'wanyana ndza dyiwa naswona swa kona leswi ndzi swi dyondzaka ndzi dyondza matlangelo yo hambanahambana.

Vanhu a va humi va tlanga va tshama va honokerile tikhompyutara ta vona hi mavonelo ya mina maendlelo ya muxaka lowu a hi manene ku honokela tikhompyutara nkarhi wo leha swi nga endla leswaku munhu a va na mavabyi ya madyelo swi nga endla leswaku munhu a nga va ha voni kahle va fanele ku huma va bela hi moya va tlanga na vana van'wanyana va tshika leswo honokela tikhompyutara ta vona.

Ndzi tsakela mitlangu ya le handle mitlangu ya le handle ya tsakisa swinene hikuva a ku na mavunwa u vona xin'wana na xin'wana lexi humelelaka naswona u dyondza swo tala eka vatlangi.

Ndzi nga bumabumela mitlangu yo fana na na bolo ya milenge bolo ya milenge yi nga pfuna swinene eka mo ka mufana wa khomiwa malembe leswi swi nga endla leswaku a khutazeka ku va a landzelela swa bolo a tlhela a ti nyiketela eka hinkwaswo leswi a swi endlaka bolo i ya nkoka swinene hikuva ya n'wi pfuna n'wana leswaku a ti nyiketela.

Khombo ro tlanga mitlangu hi selulafoni ya wena ku nga va leri landzelaka eka mitlangu ya sweswo eka inthanete ku na laha ku fikaka nkarhi va ku navetisa ka leswaku ku na swilo leswi u nga swi xavaka ku va u ya eka xiteji xin'wanyana eka game ya wena kambe swi nga endla leswaku eka swilo leswi ku va ku ri swilo leswi swi kalaka swi nga yangi hi kona va ku xavisa swilo leswi swi kalaka swi nga ri kahle kutani va teka swilo swa wena swa nkoka va swi xikombiso va nga ku byela leswaku loko u teka ID u yi faka u ta kuma mitlangu yo tala va ku byela na leswaku loko wo badala timali u ta kuma mitlangu yo tala kambe swi nga humeleli u hetelela u va u scam-iwile.

Mintlangu ya le ka tiselulafoni ya kahle yo aka eka vana hi leyi landzelaka yo sungula hi my cross word eka cross word n'wana u dyondza hi marito yo hambanahambana u dyondza kutsala marito yo hambanahambana a tlhela a ma tirhisa na le ka swivulwa leyi landzelaka i ya ku sweka leyi hi yi vitanaka cooking fever loko n'wana a tlanga ntlangu lowu wa cooking fever swi endla leswaku a va na rirhandzu ro navela ku sweka wa vunharhu ku nga va bolo ya milenge ka bolo ya milenge yi kahle swinene eka bafana leswi swi nga endla leswaku loko a kula a kula a ri na ku navela ku va a tlanga bolo ya milenge.

Mintlangu leyi ndzi yi tivaka yo gembula ku nga va ku ri betway betway yi tlangiwa hi ndlela leyi u xava voucher leyi u yi fakaka efonini ya wena kutani u sungula ku beja ku na lexi hi xi vitanaka ku i aviator ku na lotto ku na ku beja ka bolo wena wa ti hlawulela leswaku u lava ku tlanga yini.

Ntlangu wa manguva lawa lowu ndzi wu rhandzaka hi wona ntlangu wa marito leswaku ndzi kota ku vumba swivulwa ndzi tlhela ndzi swi tsala swi ndzi dyondzisa leswinene swinene na mina ndza swi kota ku va ndzi dyondzisa vatukulu va mina hi marito lawa ndzi ma dyondzaka siku na siku.

Ina, tanihileswi mitlangu ya vana yi nga na tinsimu tinsimu leti ta endla leswaku vana va kokeka rinoko va tlhela va tsakela no yi tlanga hikuva vana va rhandza tinsimu loko va twa tinsimu hi laha va tsutsumela eka kona.

Munhu loko a lava ku tlanga ntlangu wa bolo ya milenge kumbe ya mavoko u fanele ku ti lulamisela hi ndlela leyi u fanele a endla vutiolori vutiolori lebyi ku nga va ku tsutsumatsutsuma leswaku ngati ya yena yi va yi tlhandlekerile loko a nghena egirawundini u fanele ku phuza na mati swinene leswaku miri wa yena wu ta tshama wu tsakama naswona a nga khomiwi hi torha loko a ri karhi a ri ku tlangeni u fanele a endla vutiolori byo fana no lula minenge na mavoko leswaku loko a tlanga a nga vaviseki.

Vanhu lava va tlangaka hi timavuri swinene i vafana vafana na vona va ri ti va dyondzisa tinhlayo hikuva va loko va tlanga hi timavuri ti va ti tele swinene ti va dyondzisa hi tindlala titlhela ti va dyondzisa na leswaku va kora njhani evuton'wini.

Tipulatifomo letinene to hlalela eSports ku nga va eTV, SABC 1, SABC 2, SABC 3, one nine five, one nine six, one nine seven, one nine eight laha u kota ku hlalela swipotso swa wena hi laha u lavaka kona. Swi endla leswaku u tshama u tsakile naswona u tiva xin'wana na xin'wana lexi humelelaka eka swa swipotso. Swi endla leswaku u tshama u tsakela ku hlalela swipotso swa wena hi laha ku nga heriki naswona u vukela mahala ina kun'wana ku lava ma data kambe eka tipulatifomo to tala a ku lavi data. Wa swi kota ku vukela na le ka vo Facebook hi nhlayo wa data wa ritsongo swinene hi nhlayo wa data wa le hansi swinene nakona ka vo TikTok, Instagram, YouTube, WhatsApp na tin'wana na tin'wana leti nga tala.

Ku antswisa swikili swa wena eka mitlangu leyo phikizana ya le ka inthanete u nga endla hi ndlela leyi. U nga lavalava leyi u yi rhandzaka swinene kutani u landzelerisa leswaku va endla njhani. leswi swi ta endla leswaku swikili swa wena swi tshama swi ri kona naswona u nga endla leswaku u tshama u le ku tlangeni ka mitlangu eka inthanete leswaku swi ta endla leswaku swikili swa wena swi va swi ri swa le henhla swinene u tlhela u va u ri munhu loyi a va ka na swikili swo hambanahambana. U va na swikili leswi nga ta ku pfuna swinene leswi nga ta endla leswaku u va u pfunekile u tlhela u kuma swikili swin'wana u kota no va u hlalela mitlangu leyi phikizanaka ya le ka inthanete u kota no tinyungubyisa tanihiloko u ri munhu.

Ina, eSports yi nga tshuka yi ve ntlangu lowukulu ku fana na mitlangu ya ndhavuko yo fana na bolo ya milenge kumbe bolo ya mavoko hikuva eSports yi hlaleriwa ngopfu hi munhu un'wana na un'wana. Munhu un'wana na un'wana loko wo n'wi vutisa hi ta swipotso u ta ku byela leswaku yena pulatifomo ya yena leyi a hi rhandzaka yo hlalela swipotso hi yona ya le ka eSports. eSports i pulatifomo leyi kumbe chanele leyi un'wana na un'wana a yi rhandzaka ku va a hlalela kona swipotso swa yena naswona yi na valendzeleri vo tala swinene lava yi tsakelaka lava va tibumaka hi yona na vatlangi vo tala va tsakela yona hikuva ya va khutaza yi tlhela yi endla leswaku va va na ku navela ku endla swilo leswinene leswi nga ta va pfuna hi mundzuku wa siku.

Loko ndzo va ndzi kanganyisiwa kumbe ndzi hehliwa hi mavunwa ya ku kanganyisiwa eka ntlangu wa le ka inthanete ndzi nga va byela leswaku va ndzi hoxisela a hi mina naswona ndzi nga va nyika foni ya mina kumbe xilo lexi ndzi xi tirhisaka ku va ndzi nghena eka inthanete ndzi va komba leswaku mina a ndzi na nandzu ndzi va komba leswaku vo ndzi hoxisela. Na vona va nga tiendlela vulavisisi bya vona futhi xin'wana xa kona a ndzi nge va a ndzi nge va fihleli nchumu eka xin'wana na xin'wana lexi va nga ta lava ku xi vona handle ka loko ko va swilo swa mina leswi swi nga swa mina swa nkoka hi swona laha ndzi nga ta ala kambe ka swilo swin'wana leswi nga ta endla leswaku swi kombisa leswaku mina a ndzi kanganyisaka eka ntlangu wa le ka inthanete ndzi nga va pfulela swona ku va vito ra mina ri tshama ri hlantswekile ri tlhela ri va na xindzuti lexinene.

A va fanelanga ku swi veka embilwini kumbe ku swi tekela enhlokweni kambe va fanele ku tiyisisa leswaku vito ra vona ri tshama ri basile naswona ri na xindzuti lexinene. A va fanelanga ku swi tshika kambe a va fanelanga ku swi veka embilwini. Va fanele ku swi lunghisa hi ndlela leyi faneleke va basisa vito ra vona. A va fanelanga ku va va holovisa vanhu hikuva va tirhisa ntlangu wa vona hi ndlela yo biha kambe va fanele ku vulavula na vona kahle va va hlamusela hi switandzhaku leswi nga vaka kona loko va ya emahlweni no no tlanga hi vito ra vona kambe loko va vona leswaku vanhu a va swi yingiseli va fanele ku nghenelerisa vanhu van'wani kumbe maphorisa leswaku va ta kota ku va vona leswaku vito ra ntlangu wa vona ri ta tshama ri basisekile ri ri kahle ematihlweni ya vanhu.

Loko u tirhisa inthanete swi nga endleka leswaku u hlangana na vanhu lava va nga ta ku endlela vubihi. U kuma leswaku van'wanyani va teka swilo swa wena va swi tirhisa hi swi hi ndlela yo ka yi nga yanga hi kona u kuma leswaku u ti fakela ID ya wena eka inthanete va yi teka va endla vugevenga hi yona.

A ndzi nge pfumeli hikuva na swi tiva leswaku ku na minkarhi yin'wani inthanete yi kalaka yi nga ri kahle. A ndzi nge pfumeli leswaku a hlangana ni vatlangikuloni lava a va tivaka ntsena eka inthanete u fanele a tlanga na vanhu lava a va tivaka na hi ku va vona.

Ndzi nga n'wi dyondzisa hi vunene na vubihi bya inthanete. Ndzi nga tlhela ndzi n'wi byela leswaku a nga fanelanga ku faka swilo swa yena eka inthanete hikuva vanhu va nga swi teka va swi tirhisa hi ndlela ya vona yo ka yi nga ri kahle.

Ku va u tshamela mitlangu ya le riqinghweni kumbe eka khompyuta swi endla leswaku u nga ha nakekeli vutomi bya wena. Leswi u nga tikuma u feyila exikolweni hikuva wena nkarhi wa wena hinkwawo u tinyiketela wona eka ku tlanga mitlangu ya le ka tikhompyuta kumbe ya le riqinghweni naswona n'wana u fanele ku tlanga mitlangu ya le handle leswaku a ta endla vutiolori. Loko a tshama a ri endlwini swi endla leswaku a nga endli vutiolori hi laha ku faneleke a nga gcina a kuluka a hetelela a nga ha tirhandzi na miri wa yena. U fanele ku huma ehandle a bela hi moya a tlanga na vana van'wanyana leswaku na yena a ta va munhu loyi a nga kahle emirini.

Eka tindhawu tin'wani ta ha ri kona kambe eka tindhawu to tala mintolovelo leyi a ya ha ri kona. Leswi a swi endla leswaku ndyangu wu hlangana hinkwawo a swi endla leswaku ku va na rirhandzu exikarhi ka vakokwana ni vatukulu kambe mintolovelo leyi a ya ha talanga masiku lawa hikuva ku na tiselulafoni. Munhu un'wana na un'wana u va a ri busy hi selulafoni ya yena a tinyiketela eka yona ematshan'wini yo va a tshama na ndyangu wa yena a tshama na vona a tshama na vona nkarhi wo leha.

Vana va masiku lawa a va ha swi twisisi swilo swa khale va tsakela ku endla swilo swa vona etifonini. Leswi swi endla leswaku va nga kumi nkarhi wo tlanga hikuva xin'wana na xin'wana va xi endla efonini. Vana va manguva lawa loko va vuya hi le xikolweni va fika va hluvula junifomo va nghena emakamareni va tlangisa tifoni kumbe tikhompyuta. Ku va vona ka vona hi loko va ta eku dyeni na loko va ya eku hlambeni ntsena kambe loko swi nga ri swona u nge va voni hikuva va va va tinyiketela eka ku tlanga ti-game eka tifoni na le ka tikhompyutara.

Ku nga va ntlangu wa mitsheketo un'wana na un'wana loko a ha kula a tsakela ku va ku tlangiwa ntlangu wa mitsheketo laha kokwana a tshama na vatukulu va na va yena va endla xirhendevutana kokwana ku ri yena loyi a va byelaka mitsheketo. Leswi a swi endla leswaku n'wana un'wana na un'wana a tshama a tsakile naswona a tsakela ku tshama na ndyangu wa yena hikuva wa swi tiva leswaku loko a tshame na ndyangu ku va na ku tsaka ntsena.

Ina mitlangu yi pfuna vana hi ku vumba vunghana ngopfungopfu mitlangu leyi tlangiwaka eswikolweni hikuva yi tlangiwa hi swipano. Vana loko va vona vana van'wanyana va tsakela ku endla vunghana ndzi ta kombisa hi bolo ya milenge exikolweni xin'wana na xin'wana ku na bolo ya milenge laha vana va hlanganaka na swikolo swin'wanyana leswaku va endla mphikizano. Leswi swi endla leswaku na vona vana va kuma vanghani loko va ya eka mphikizano va kuma vanghani lava va tlangaka na vona. Leswi swi endla leswaku ku va na vunghana na ku rhandzana hikuva loko munhu o ze a n'wi vona kan'we u ta tlhela a tsakela ku n'wi vona futhi naswona leswi swi endla leswaku va tsakela ku tlanga mitlangu yo hambanahambana leyi tlangiwaka eswikolweni.

Valandzeleri va mina va nga hungasa hi ku yimbelela munhu un'wana na un'wana u tsakisa hi ku yimbelela u kuma leswaku vanhu van'wana a va swi koti ku endla xilo va nga yimbelelaka kambe loko va yimbelela swi endla leswaku va tshama va le ku hungaseni naswona va nga hetelela va endlile khwayere laha va nga ta yimbelela kona siku rin'wana na rin'wana. Leswi swi nga va pfuna leswaku va ya ekule va kota ku tiyimela va tlhela va endla khwayere ya vona yi va leyi tsakisaka ku va yona leyi yi nga ta hi tsakisa yi nga ta hi hungasisa hi rin'wani ra masiku.